Vukungundzwani lebyi endlekaka etikweni na vugevenga lebyi nga tala.

I swilaveko swa le hansi byo sungula swilaveko leswi ntsongo swa ndhawu ni ku cincacinca ka swakudya ni ku tswala hi ndlela leyinene ya kahle.

Hayi ni vona onge a swi kahle kumbe a swi pfuni ikhonomi ya hina hi ku a swi endliwangi hi ntumbuluko kumbe a swi tswariwanga hi ntumbuluko swi tswalana hi sayense swin'wana swi nga ka swi nga fambi kahle ene loko swi nga fambi kahle swi vuya swi ba hina na ikhonomi ya hina ivi yi nga kuli kahle hi ku ku va ku ri na laha ku nga fambangi kona kahle ku va ku ri na swihoxo.

Ina a ma fani ni vona onge lama humaka eka homu hi wona ma nga kahle hi mhaka ya ku a ma phurosesiwanga ma huma ma ri kahle hi ntumbuluko wa wona lama le maxopeni ma phurosesiwa.

Ndzi nga rhandza ngopfu ku vutisa eka ku rima ka swakudya ku ri hi swihi swakudya leswi nga nkoka kumbe leswi nga hi fanela ku ri hi swi dya ngopfu eka masiku ma hina ma ku hanya leswi nga vabyisiku.

Ku hambana loku kulu kule ka ku loko ko endliwa wulu yi ya yi ya endla swimbalo ivi ku kota ku mbariwa and then eka nyama yi endla swakudya mara eka wulu swimbalo hi ku ha swi need-a kumbe ha swidinga mara nyama a swi bohi ku ri munhu a va na yona mara xiambalo xa boha ku ri munhu a va na xona.

Swifuwo kumbe leswi swi nga byariwa swa fa hi ku kala ka mati so loko ku ri na mati swifuwo swi kota ku kuma mati kumbe leswi nga byariwa swi kota ku kuma mati.

Ndzi vona onge a swi nga fanelangi ku va tlakusa hi mhaka ya ku ri lava xavisaka emavhengeleni vatirhisa swilo swo tala ku rima kumbe ku byala ka lava va ti endlelaku hi voxe va swi kota ku ti endlela a va ze va ndzi dye ti ti kolbe kumbe titeretere ku byala se lava va va xavisaka eka muganga ya vona vo ti endlela hi voxe swilo ene a ni voni swi ri na nkoka ku ri va tlakusa na vona mali loko a xitolo yi tlakuka.

I vona swi nga lulamanga hi mhaka ya ku ri vanhu lava nga dyondzekangiku va vatholi va kha va swi tiva ku a va dyondzekanga mara va ala va kha va va thola se ku va va thola ku va ta tirha ni vona nga ku swi fanerile ku ri a va va vonisa ku ri va fanele va tirha njhani vafanele va endla njhani va byala njhani va rima njhani swo fana na sweswo se ni vona swi nga lulamangi ku va va holela miholo ya le hansi.

Hi ku vona ka mina ni hleketa ku loko vo nyikiwa dyondzo ya kahle ku ri va nga vonela hansi ntirho wolowo wa famba va vonisiwa ku ri hayi mhaka ya ku munhu a nga dyondzekanga loko a endla famba hi yo mhaka leyi nga ta endla ku ri va swi kota ku swi vona kumbe va swi rhandza kumbe va swi tsakela ku ya tirha kona.

I ta sungula hi ku langa mihandzu leyi u lavaka ku yi tirhisa ku heta u yi tsemelela yi va ti-slice ivi swiya hi ku u lava ku tirhisa oven kumbe u lava ku yi neka edyambyini loko u tirhisa oven u ta yi hoxa oven-ini u nkarhinyana wo ringana awara loko u yi neka edyambini u ta yi neka for siku hinkwaro loko so u hetile ku yi neka kumbe ku yi hoxa ka oven i ta yi humesa i yi hoxa plastic-ini kumbe aka container yi pfala ku nga ngheni moya.

Hi ku ntirho i ntirho ene ntumbuluko a wu lawuriwi hi munhu kumbe maxelo a ma lawuriwi hi munhu mina ni nga va holela hambi ku kha ku nga tirhisiwangi kahle hi mhaka ya mpfula ndzi nga va holela.

Hayi ni vona swi swi nga fani hi mhaka ku swakudya leswintshwa swi suka swi nga phurosesiwangi leswi nga mathinini swa phurosesiwa.

Hi ku tshama yi kha yi cheletiwa yi tlhela yi tirhisiwa kahle yi cheriwa manyoro swo fana na sweswo mara ku cheleta i murhi lowukulu ngopfu.

Kokwani tinyawa leti nga mathinini ta fana na leti ti hetaka ku khiwa hikuva tona futhi ti va ti ri fresh emathinini swakudya a swi boli se ku hava ku ti ta va ti borile ta fana ti va ta ha ri kahle na tona.

Ni hleketa ku ri va swi vuriwa hi ku ri a va swi twisisi kahle swa thekinoloji na michini hikuva a ni ku vona khale a vo ti endlela swilo a vo ti tirhela ene ku ti tirhela kumbe ku ti endlela swi teka nkarhi se a va swi twisisi ku ku mi tirhisa michini swilo swa hatlisa swi endla ku swilo swi hatlisa.

Swa va tikela swinene eku tirheni ngopfungopfu loko maxelo ma nga ri kahle loko ku na mpfula swi tikisa swin'wani ku ri swilo swi famba hindlela.

I ku tirhisana kahle ku ku nga vi na vukungundzwani kumbe vugevenga lebyi endlekaka.

Swivumbeko swa matimu swa vun'winyi bya misava ngopfungopfu leswi fungaweke kumbe leswi fungiweke hi vukoloni ku tekiwa ka misava lava na milawu ya xihlawuhlawu swi khumba swinene matshalatshala ya manguva lawa yo cinca misava.

Ndzi nga ku swi kahle hi ku eku kuleni ka hina hi tiva vanhu lava rimika ngopfu ku ri vanhu va xisati se a ni voni ku ri na problem kumbe ku ri na xiphiqo loko n'wansati a rima swi kahle swinene.

Ndzi vona onge swi kahle hi mhaka ya ku ri swakudya swa le mathinini a swi boli a swi onheki.

Ni vona onge swi kahle ku ni vo va va komba tindlela kumbe va va vonisa tindlela ta kahle na ku va fanele va swi endlisa ku yini na ku vutisa leswi va nga swi twisisiku va nga swi twisisangiki loko va kha va dyondza.

Ku hambanyisa tihomu ta nyama na masi swi nga ndlandlamuxa ku ka mapurasi hi ku pfuna hi ku pfumelela n'wamapurasi ku va va kahle eka swihlawulekisi swo karhi.

Hi kombela ku rivaleriwa a ku endlekaka hi mavomu leswi nga hi endliwa xihoxo lexi nga endleka hi tshembisa ku ri hi nga mi nyika man'wani masi hi mi nyika wona ku mi nge hakeli hi ku xiqhoko lexi i xihoxo lexi nga endleka a swi tiva ku i xihoxo mara hi kombela mi hi rivalela swinene ho kombela.

Ku ri va swi tiva kumbe va swi twisisa ku ri hi hanya hi swona swilo leswi hi swakudya kumbe timpfula leti endliwaka kwala e farming i swilo leswi hi hanyaka hi swona.

Loko van'wamapurasi va suka eka ndhawu yeleyo swa onha eka ikhonomi ni eka tiko hi mhaka ku ri loko vona va famba hi vona a va phakela ndhawu yeleyo kumbe tiko rero se swa onha.

Loko purasi rero ro famba eka ndhawu liya vatirhi va ta sala va nga ha koti ku tirha swidlaya na ikhonomi swi ngetelela na vugevenga swinene a va ha swi koti na ku vaphasi kela kumbe va phamela mindyangu ya vona se loko purasi ro famba va ta tsandeka ku tirha ikhonomi yi ta wa vugevenga byi ta ya a henhla ngopfu.

Vo tala va vona va hava e nsirhelelo wa mintirho hi mhaka ku ri a va tsarisiwangi hello a ni voni na ku va nga va va tsarisile laha ku sirhelelaka kona ntirho kumbe vo tirha vo tala hi ku va ta ku yini va lava mintirho mara mapurasi mo tala a va tsarisi vatirhi.

Switirhisiwa swa michini swi onhela vanhu mintirho hikwalaho ka ku ntirho lowu a wu fanele wu tirhiwa hi vanhu va ntlhanu kumbe va khume wu ya wu ya tirhiwa hi munhu wun'we laha a nga ku ku ku ku tirhiseni ka michini eka ndhawu yeleyo so hikwalaho ka sweswo ni ri swi onhela vanhu mintirho or swi hetelela vanhu.

Van'wamapurasi etindhawini to hambanahambana kumbe exifundzheni swo hambanahambana na vona van'wamapurasi lavatsongo va nga kota ku tirhisa switirhisiwa swa thekinoloji hikuva va endla vulavisisi hi matirhiselo ya swilo swa thekinoloji hikona va nga kotaka ku va na vutivi ku ri switirhisiwa leswiya swa thekinoloji swi tirhisiwa ku yini va fanele va endla vulavisisi hikwalaho ka swona.

N'wanamapurasi loyi wuntshwa a faneleke ku byala kumbe a sungulaka bindzu ra mapurasi loko ndzi ri n'wanamapurasi loyi a nga na ntokoto ndzi nga n'wi tsundzuxa ku a sunguli a lavisisa leswi vanhu va ndhawu yeleyo va swi pfumalaka kumbe leswi swi nga ta laveka kwala endhawini yeleyo leswi swi nga ta pfuxa bi bi.

Loko tihuku ta mina ti tshikela matandza endzhaku ka yindlu ya makhelwani ivi a ma dya swi nge ni khunguvanyise ku fika kwalano kambe a ndzi ta va ndzi swi tsakela ku ri a ni byela loko a lava ku tirhisa matandza lawaya kumbe ingaku hi pambulelana hi le xikarhi hikuva i jarata ra yena ene hi yena a basisaku jarata ra yena so a swi nge n'wi vavisi.

Hikwalaho ka mintirho ya vona vanhu va le mapurasini ya tinguva swi va onhela a ka mhaka ya ku ka va nga koti ku kunguhata kahle swa timali hikuva nguva leyi u holaka ntsongo nguva leyi u holaka kulu hi ku ya hi mintirho leyi va nyikiwaka yona hi nkarhi wolowo so swa va kanganyisa a va swi koti ku endla ku ringanisela swa timali ta vona hi ndlela ya kahle.